Aa nna ha ke tsebe letho ka mofuta oo wa pokello, mme le hore o sebetsa jwang.

Ke bona ho se kotsi hobane, moithuti etlare ha a qeta dithuto tsa hae a se a fumane mosebetsi, o tla kgona hore a patale tjhelete eo a e kopileng.

Dumela mme kapa ntate ke fumane molaetsa o reng ke tlameha ke lokise PIN ya ka ya bank-e ya marangrang. A na ke taba ya nnete eo kapa ke taba e fosahetseng na? Ke kopa o nthuse ka pele, pele ke lahlehelwa ke tjhelete ya .

Ee e mmalwa hangata haholo mokgwa o ka fumanang UIF ya hao ka yona. Nna ke tseba ebile nka kgothaletsa hore motho a sebedise mokgwa wa ho sebedisa fonofonong ya hae ho apply-a for UIF ya hae. Ka tsela eo a ka boloka nako le tjhelete ya hore a nne a ye diofising tsa UIF.

Motho wa ka, PIN eo o nkenyeditseng yona for tjhelete, ha e sebetse. Ke kopa o reset-e o nkenyetse PIN e ntjha.

Dumelang ke na le loan le banka ya lona. Jwale ke hlahetswe ke mathata nyana ha ke sa tla kgona hore ke tswele pele ke patale. Ke kopa hore le tsebe hore ha ke sa tla kgona ho.

Ke nahana hore ne nka thabela ho kenela investment, ya ho boloka tjhelete. E re ha selemo se fela e be e le hore re thola meputso ya rona e na le di-interest ka hodimo.

Nna ke nahana hore, sekoloto sa hao kapa credit score ya hao e dule e le maemong a matle, ke hore o patale dikoloto tsa hao ka nako mme o patale tjhelete eo le dumellaneng ka yona le batho bao o ba kolotang. Ntho e nngwe hape ke hore o tlameha o check-e credit, score ya hao kgafetsa kgafetsa kgwedi e nngwe le e nngwe. Haeba sekoloto sa hao o kgona ho di patala hantle, mme o tla kgona hore o fumane credit.

Haeba e le hore ha o kgone ho ntsha tjhelete ya hao ya grant moo metjhining ena ya dibankeng, o ka ya shopong efe kapa efe e nang le matshwao a bontshang hore o dumelehile ho ntsha tjhelete ya grant teng mme o tla fumana.

Molekane wa ka, ke nahana hore bakeng sa batho ba na re tla tlameha ho ba kgetha, re tlameha re kgethe batho ba re bonang hore ba hloka haholo ebile ba tla sebedisa tjhelete ena ha ba e fumana ka tsela e nepahetseng ebile ba thuse le bana ba bona ka tsela e nepahetseng.

Jwalo ka motho ya sebedisang marangrang kamehla, ho bonolo haholo ho hlakola PIN ya hao ha ebe ele hore o so o lebetse, mme o ka kgona ho iketsetsa sena o le mong, o le ka ntle.

Ke ne ke rata ho tsebisisa haholo ka hore hobaneng patala ya lona ya qetellong, e le ngata haholo hakana, a mme a se hona hore re qhekanyetsa hore nkela tjhelete ya rona eo. Ho no ho ka etsahala hore empe e theohe hanyenyane hobane ne ke na le kgahleho ya ho reka koloi ena.

Ke nahana hore batho ba dibankeng ba ka etsa taba ya hore ba hire batjha ba dulang haufinyane le metseng hore ba tsamaye ntlo le ntlo, ba batlisise hore batho ba batlang ho bula di karata ka sekoloto ba ka etsa jwang mme ba ba ngodise hore ba fokotse hore ba seka sokola.

Ke tseba hore UIF ke tjhelete eo e hulwang ha o ntso sebetsa e be e le hore mohlang o yang pension-eng kapa ha o so sa sebetse, ebe o ya o e claim-e ke tjhelete e tla o thusang ka bophelo. Ha o ntso tswela pele ha o ntso o sa sebetse.

Lebitso laka ke nna Mangmang. Ke ne ke leka ho bula account-o, ya ho nka tjhelete e leng loan, jwale ke bona ho thwe kea le kolota. And ha ke hopole ke ba le sekoloto le lona. Ke kopa le nketsetseng diphuputso tse deep hore ke fumane hore hobaneng ho etsahetse tjena.